Mo setsong sa ba-Tswana diaparo di ne di bontsha boemo bong le setso sa motho bogologolo basadi ba ne ba apara dikobo le mebele e e khutshwane mme banna ditlhako le dikobo tsa bogolo tse di dirilweng ka letlalo ka dingwaga diaparo di fetogile ka mekgwa e e farologaneng, masela a mosese le mebala e e kgatlhang ya setso gompieno diaparo tsa ba-Tswana di kopanya setso le tshwanelo ya letsatsi le letsatsi ka basadi ba apara dikobo tse di tlhomilweng ke setso le banna ba apara ditlhako le diphiri tsa setso.

Diaparo tsa Sezulu le Sexhosa tsa setso di na le seriti le go tlhomphega, ga ke nagane gore ke tsone tse di dirang gore bana ba gompieno ba apare diaparo tse khutshwane tse di sa siamelang mosadi, diaparo tse khutshwane tseo di dira gore motho wa mosadi a seka ba le seriti ebile a seka a tlhomphega mo bathong.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa ke ditharabololo tse di bontshang setso sa motho, boitlhompho le ditlhopho tsa gago gape di supa di tshwanela le seriti mo setšhabeng. Go tlhaloganya se go thusa go lemoga setso maemo a motho le tsela e e a lebegang ka yone mo botshelong, diaparo.

Go ya ka setso, mosadi yo a nyetsego o tshwanela go apara khiba, a apare le ko godimo o bontsha gore ke mosadi wa motho, ga a tshwanela go apara borukgwe ge a ya dilong. Goreng go le jalo? Ke hobane o batla go bontsha batho setšhabeng gore ke mosadi wa ga motho, o nyetswe, o tlhompha setso se a nyetseng ko go sona ebile o na le seriti ebile o tlhompha mmele wa gagwe.

Diaparo tsa setso tsa ba-Tswana gantsi di dirwa ka masela a tlhago, letlalo la diphologolo le masela a mosese go bontsha setso, seriti le boitlhompho, meaparo e akaretsa dikobo tsa basadi le ditlhako tsa bana le masela a mebala e e farologaneng, e supa maemo le boikgapo jwa setso.

Kamano gare ga setso le diaparo tsa basadi e kgolo ebile e tiile. Diaparo tsa basadi di bontsha setso, seriti, boitlhompho le maemo a semmušo gape di supa boikgabo jwa setso le tlhokomelo ya ditso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le mo ditiragalong tsa semmušo.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne o bontsha seriti, tlotlo le boitshepane jwa setso. O dira gore batho ba gopole semelo sa bone mme o fa tiragalo mmala o kgethegileng. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa gore moaparo o nne o le maleba le maemo a tiragalo.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi o montle ke mo wa Setswana ka gonne o bontsha botho le seriti, ke ya go rata ka gore o dirisiwa mo meletlong e e kgethegileng mme o bontsha bokgoni jwa ditiro tsa diatla tsa setso.

Ee, diaparo tsa setso le di-fashion-e tsa segompieno di ka tshela mmogo ka go kopanya mebala, mekgwa le ditlhako dithuso tsa setso le sebopego sa segompieno. Ga di a tshwanela go lebega jaaka dilo tse pedi tse di farologaneng.